Zigcina izithethe, zidudumisa amaqhawe, zifundisa abantu, zidibanisa uluntu kwaye zakhela isazela sesidima sesiXhosa.

Abalimi bakhusele izityalo zabo ngokwakha amacingo, ukusebenzisa amakhasi njengezithinteli, ukufaka izityalo ezitshintshileyo kunye nokusebenza kunye nabamelwane ukuphatha imfuyo.

Ukuswela oochwepheshe besiXhosa, ukuguqulela kweNgesi nje, ukungahoyi iiyantlukwano zengingqi kunye nokungabandakanyi izithethi zendawo.

Ukunxiba kwamakrwala kubandakanya iimpahla ezisuka kumakhulu ezikhuumba, amabhayi, izicholo kunye nokuhlanjwa okwenziwa ngokwesithethe ukubonisa ubudoda nenkolo yabo.

Ndazama ukupheka amasi ndaza ndadibanisa neziqhamo ezimnandi ezifana neebhanana neeorenji, ndaze ndiphosa kakuhle ndayewongeza umgubo umncinci wentshontsho ukunika amandla. Kwafikelela isidlo esilula esincinci esinencasa entle enesimnandi sifaneleka nokuba umfana okanye intombazana yesikolo isisebenzise njengokutya ekuseni okanye phakathi kwemini.

Ewe, ngokuqinisekileyo iingxoxo zelobola ziyaqhubeka zisebenza njengendlela yokudibanisa iintsapho, hayi nje ukukhokhela imali. Ziyinxalenye yenkcubeko esenza abantu bazwane kwaye baphuhlise ubuhlobo obuqinileyo phakathi kweentsapho ezimbini.

Umtshato wesiNtu wawunemvakalelo enkulu. Kwakukho umdudo, imidlalo yesiNtu kunye nokwabelana ngenene nephakathi kweentsapho. Endikuthandayo kakhulu kukuba wonke umntu wayenxibelelana ngothando nentlonipho.

Ukungena kwamagama esiNgesi kulwimi lwesiXhosa kuyanceda ngamanye amaxesha kodwa kubalulekile ukugcina ulwimi lwethu lushiyeke lunomoya walo wesiNtu.

Kumgidi waseLusikisiki ngexesha lomdaniso wombhaco, umntwana omncinci wabaleka wangena phakathi kwabantu waya kufika kufutshane nenqwelo ephethe iimbiza ezishushu. Wonke umntu wothuka kwathi cwaka. Inenekazi elidala umama uNozulu wasabela ngokukhawuleza. Wakhupha umntwana engaphangeli, nangona wonke umntu woyika. Umntwana wasindwa engenamonzakalo, umgidi waqhubeka. Kodwa wonke umntu wahlala ekhumbula isibindi sikamama uNozulu.

Iinkosi zomthonyama zisaxatywasiwe kakhulu kwiilali kodwa ezidolophini abanye abantu abaziboni njengezona zibakhokhelayo ngenxa yotshintsho lwexesha nezobulungisa besimanje.

Ababhali besichazimagama sesiXhosa besisombulula umahluko wamagama ngokweengingqi ngokubhala iinguqulelo ezininzi zamagama bechaza iindawo nganye kwaye beqokolela amagama avela kwiindawo ezohlukeneyo.

Kufuneka kwenziwe iinkqubo zabantwana ngesiXhosa, zikhuthaze ulwimi lwethu kwaye zifundise abantwana ukuze bangalahleki kwinkcubeko nezithethe .